Nna ke le Mokoena Mokete, ke na le dikamano tse lokileng le batho ba falletseng moo ke dulang teng. Batho ba sokang ba tlwaela ho bua leleme la heso, re bua puo ya Senyesemane le bona.

Nna ke le Mokoena Mokete, ke re eya, le nna ke e mong wa ba dumelang ho badimo le ha ke kena kereke tjena. Badimo ba heso ba bohlokwa haholo hobane nakong ya kgale ba ile ba phela lefatsheng leo ke phelang ho lona mme ba ile ba mbetlela tsela hore ke tsamaye metsamaong ya bona ya ho loka. Hoja e se ka bona, nkabe ke le siyo lefatsheng lena. Eya, lapeng leso re na le tumelo e le nngwe.

Nna ke le Mokwena Mokete, ke re eya, kgolong ya ka, ke ile ka rutwa ho bopa ntho tse itseng ka letsopa, hape ke re eya, ke ikemiseditse ho ruta bana ba ka le nna. Lebaka ke hobane ka letsopa o ka kgona ho bopa ntho e nngwe le e nngwe e tlang monahanong wa hao. Hona ho re ruta hore bophelong o leke ntho tsohle ho atleha.

Nna ke le Mokoena Mokete, ka pono ya ka, ke re matlo a mekgoro a se a sebedisetswa ho boloka disebediswa tsa mekete. Ke ka moo ho ritelwang jwala, ho sehwa nama ya phoofolo e hlabuweng ka teng, ho behwa le dipoto tsa Mmadikotwana ka hara mekgoro.

Nna ke le Mokoena Mokete, ke tseba puo ya Sesotho, puo ya Setswana, puo ya Sepedi, puo ya Sezulu, puo ya Sexhosa le puo ya Senyesemane. Eya, ke di tseba ka botlalo empa ha ke kgeleke ya tsona kaofela.

Nna ke le Mokoena Mokete, ka pono ya ka, ke re eya, ke ne ke bona molemo wa baholo ba rona ha ba ne ba fetisetsa melao eo ho rona. Lebaka ke hore bana ba banana ba tlo hola e be basadi mme ba tshwanetse ho ima hore ba tle ba atise lefatshe. Boholo ba dijo tseo ho neng ho thwe ba seke ba di ja, ke dijo tse ka bakang mathata a popelo e bang di ka jewa ke ngwanana.

Dumela mokgotsi Sellwane, ke o founela ka pelo e bohloko ke o tsebisa ka lefu la motswala wa ka Thabiso. E ne e le motho ya kulang a ntse a tsamaya, re ne re bile re na le tshepo ya hore o tla fola empa thato ho etsahetse ya Modimo. Lefu le tla tshwarwa ka Moqebelo ona oo re yang re o lebile ka hora ya borobong. Dipelo tsa rona kannete di tabohile, empa ho tla loka.

Nna ke le Mokwena Mokete, ke re eya, ke tla ba tshehetsa ke bine le bona. Lebaka ke hore ho ba le ngwana ke ka mohau wa Modimo mme ngwana eo ke mpho e Modimo a o fang yona. Ka hoo, ho tlamehile ho thajwe, ho nyakalle ha ngwana a hlahile.

Nna ke le Mokoena Mokete, ke re eya, fashion-e ena ya sejwalejwale e thusa ho atisa tekatekano basading le banneng. Lebaka la ka ke hore motho o tlamehile ho apara seo a ikutlwang a phothollohile ka hara sona, ha fela e se seaparo se nyefolang batho ba bang. Eya, fashion-e ena e tsamaya le dinako tsa ka.

Nna ke le Mokoena Mokete, ke re bohlokwa ba hore puisano tsa mahadi di qoqwe ke bomalome ke hobane puisano tsa mahadi di qoquwa ke banna mme bo malome le baemedi ba batswadi ba hao le wena. Batswadi ha ba ya tlameha ho ba teng puisanong tsa mahadi hobane ba tla nkuwa ke maikutlo haholo ebe ba qetella ba senyetsa moradi wa bona lenyalo. Lebaka le leng le etswang hore ho bitswe bomalome ke hobane ke bana ba madi a le mang le mme wa hao, ba hotse mmoho, ba tseba seo a tla se thabela.

Nna ke le Mokoena Mokete, ke na le tsebo e nyenyane ya ho sebetsa ka difaha. Tsona ke disebediswa tse makgethe, mme ke rata ho phatsima ho tsona.

Nna ke le Mokoena Mokete, ho ya ka nna, ke re eya, mafahla ke motho a le mong mme ke kile ka phela le a mmalwa. Tjhehe, ho kenya ya ntseng a phela ka mokoti ha ho mo kudisi empa ho etsa hore a kokobele pelo, a netefatse hore mokoti oo o hantle hore lefahla la hae le ka phomola ka kgotso kapa ho bolokwa ka hare ho ona.

Nna ke le Mokwena Mokete, nka rarolla seemo se jwalo ka ho ba dudisa fatshe, ke ba hopotse hore le ha re sa kene kereke e le nngwe, Modimo eo re mo rapelang, ke yena fela a le mong mme o re rata bohle ka ho lekana.